Njengoba umaspala noma iziphatha amandla zomgwaqo zinomsebenzi wokunakekela imigwaqo ephephile futhi zingathengwa icala ngobudedengu uma behluleka ukwenza lokho. Okuhulela ekutheni kube nemithwalo yemali kanye nokulimala kwabasebenzisi bomgwaqo.

Yebo, sengahlangabezana nenkinga, ngisebenzisa eyodwa ngakhohlwa imithwalo yami ngaphakathi, kodwa siyayixazulula ngimfonele umshayeli waziletha.

Engal'thatha, ngangilalela umculo ngibuye ngilale ngivuke ngilalele umculo, ngibuye ngilale zaze safika la ngangiya khona.

Ngangithuke kakhulu uma kwenzakala isigameko into yayisengqondweni eyangithusa kakhulu ukuba, ngingalimala noma ngilimaze omunye wabaqhubi.

Angiphathi kahle kungoba seyemaningi kakhulu le migodi, futhi ifaka izimpilo zabantu encupheni zezingozi.

Mngani wami khululeka uthembe amatekisi athembekile futhi aphephile. Baningi abantu abawasebenzisayo mihla namalanga, izingozi akuzona isikhathi sonke ezenziwa osomatekisi. Ushibhile khona futhi ufika ngesikhathi.

I-Rea Vaya uhlelo lwamabhasi ashibhile futhi athembeke, ayaphuthuma futhi ahlezi ekhona.

Into engiyikhetha kuqala ibhasi ngoba iyona engiyithembile, ngiyasaba ukuhamba ngendiza ngoba nguwumuntu ongayithandi iyindawo eyiphezulu.

Ukukhuphuka kukaphethroli kunomthelela ongakanani kumanani wokugibela? Ingabe zikhona ezinye izindleko ezinyukile ezenza ukuthi imali yokugibela inyuke? Ingabe inhlangano yamatekisi izamile ukuthola ezinye izindlela zokunciphisa izindleko?

Ukucela usizo kwabanye abagibeli, ukuhlola ukuthi uyaphefumula na, ukubheka ukuthi kukhona na izimpawu zokulimala, ukuqaphela ukuthi ikhanda lakhe liphephile.

Hawu mngani, uma uza eKapa into ekumele uyazi nge-MyCiti Bus nansi emfishane. I-MyCiti Bus isistimu yamabhasi esheshayo ukuhamba futhi ehlelekile eKapa. Kuyindlela yokuhamba yesimanje ephephile futhi esebenza kahle kakhulu, amabhasi awo ahamba ezindleleni zawo ezihlukile, ngakho akabambeki ezimotweni.

Izimbangela ezivamile kakhulu inqalasizinda esendulo, izinkinga zezimpahla zokusebenza, ukweba izintambo nokuphanga, ukiminyana kwe-thrafikhi, izimo zesimo sezulu, ukungasebenzi kahle kwezokusebenza.

Uma ngithola ithuba ngingambuza ngalokhu umshayeli, ukuphepha, inqalasizinda, ukucindezeleka kanye nezimo zomsebenzi, ukubambezeleka, ukuxhumana, ukuqeqeshwa nokuthuthukiswa.

Ziyefana zombili ngoba zombili izinhlobo zemigwaqo zithinteka ngokungenwa kwamanzi, zombili zidinga ukugcinwa njalo ukuvimbela ukwakheka kwemigodi. Zombili zithinteka ukuhamba kwezimoto ezisindayo.

Ngokuvamile akukho impendulo elula yokuthi kulungile noma akulungile, konke kuncike kumuntu ngamunye, isimo kanye namasiko endawo. Noma kunjalo, kubalulekile ukuthi wonke umuntu etekisini azizwe ekhululekile futhi ehlonishwa.

Azange ngakwazi ukuya emsebenzini, ngagcina ngiba nezindleko ezengeziwe ngoba ngasebenzisa amatekisi kwabakhona ukucindezeleka nokukhathazeka. Ngingazi ukuba ngizofika na emsebenzini, nokuthi ngizofika na ngesikhathi.

Ukuhlela ngaphambi kwesikhathi, ukuzibophezela ekuthuleni, ukuxhumana nomphakathi, ukubambisana nomthetho, ukuxoxisana.